Ukhungathekile ucasukile futhi udangele kancane. Ukuchitha imali eningi ekulungiseni izimoto kungase kucindezele kucindezele ikakhulukazi uma kungalindelekile. Umonakalo odalwa imigodi ungazwakali njengokumosha imali, futhi ngokwemvelo ukuzibuza ukuthi kungani imigwaqo inganakekelwa kangcono.

Izindleko ezinyukile amazinga aphezulu omshwalense anezela ezindlekweni zizonke zokuba nemoto okuyenza ibize kakhulu kunalokho ebekucatshangwa ekuqaleni. Ukucatshangelwa kwesabelomali abathengi abangase bathenge izimoto bangase bacabangele izindleko zomshwalense lapho benquma ukuthenga imoto ethile noma bekhetha indlela yokuthutha ehlukile.

Izindleko ezinyukile amazinga aphezulu omshwalense anezela ezindlekweni zizonke zokuba nemoto okuyenza ibiza kakhulu kunalokho obekucatshangwa ekuqaleni. Ukucatshangelwa kwesabelelomali abathengi abangase bathenge izimoto bangase bacabangele izindleko zomshwalensi lapho benquma ukuthenga imoto ethile noma bekhetha indlela yokuthutha ehlukile.

Uxolo mshayeli ngicabanga ukuthi sesidlulile esitobhini sami. Ngicela ujike ungibuyisele lapho engiya khona. Sengiqala ukukhathazeka ngoba kukude la okumele ngiye khona. Uma kungenzeki ngijike ngicela umise itekisi ungidedele ukuze ngithole enye indlela yokubuyela ekhaya.

Izimoto zamabhasi kagesi e-Shenzhen ese-China izixazulula zokuthutha ezifunwa ngaphakathi e-Los Angeles e-USA amasistimu okuhamba ngebhasi i-BRT. Amadolobha afana ne-Los Angeles ukutshala imali kubuchwepheshe bamabhizinisi okuqhubekayo nokusebenzayo nje ngamabhasi kagesi namabhasi e-bio fuel. Ukusebenzisa amasistimu amabhasi ahlakaniphile njengokulandelela ngesikhathi sangempela, kanye nokuqoqwa kwemali yokugibela okuzenzakalelayo ukuklama imizila yamabhasi nezimpawu ezibalulekile ukuze kuncishiswe ukuminyana futhi ukuthuthukiswe izikhathi zokuhamba.

Ukuthuthukisa umzila ukugwema i-tollgate sebenzisa isoshiwe yokuhlela umzila ukuze ukuhlonze imizila yamabhala noma ezinye izindlela ezinezindleko eziphansi. Ukuphathwa kwesikhathi ukuhlela hlela imizila ukuze ugweme amahora omgwaqo aphezulu kanye nezindawo zokwakha.

Amanethiwekhi womzila angenele amasevisi angathembekile ukukhathazeka kokuphepha.

I-society transportation iklayenti lasiza isimo senkampani sokuhlala kanye nosizo ekutholeni isixazululo sezokuthutha esilungile sezidingo zabo. Ibhasi Charter Express umbuyekezi uncome amabhasi ahlanzekile enkampani nabashayeli abangochwepheshe abakhombisa ulwazi oluhle kakhulu ngendawo.

Umehluko phakathi kwe-Uber ne-Bolt amamodeli wamanani i-Uber ne-Bolt zinezakhiwo zamanani ezihlukene ezingase zithinte amanani esaphulelo noma ukusebenza. Okunikezwayo ngesevisi, i-Uber inikeza izinsiza ezengeziwe njenge-Uber black noma i-Uber Pool ezingase zifakwe noma zikhishwe izaphulelo zabafundi. Ukutholakala i-Bolt ingase ibe nokutholakala okuhlukile noma izindawo ezihlanganisayo uma uqhathaniswa ne-Uber.

Ukulungiselela imizila ukunciphisa ukuminyana okwandisa umthamo ukuze uthuthukise imizila cabangela amasu alandelayo ukuhlaziywa kwedatha. Hlaziya idatha yomlando ku-traffic kaloliwe sebenzisa i-software ekufanisa umzila ukuze ulungise izimo ezihlukene.

Ukuthembeka amabhasi kufanele ahambisane ngesikhathi esihleliwe sokusuka nesokufika. Ukusebenza kahle abaqhuba amabhasi kufanele babeke phambili ukuhlehlisa izinsiza zabo banciphise izikhathi zokuhamba. Ukuphepha nakuba umklamo wokuphepha amabhasi waseNingizimu Afrika usezingeni lomhlaba.